Iinthelo ezitjaliweko zingathuthukisa umnotho ngombana abalimi bangazenzela imali bebavule namathuba womsebenzi. Okhunye iinthelo ezitjaliweko ziyokunikeza

Ikoro yezokulima eSewula Afrika idlala indima ekulu neqakathekileko ekuvuleni amathuba womsebenzi. Ngokuya kwerhwelo lemisebenzi ehlukahlukeneko kunemisebenzi eminengi khulu ngeenkhundla ngeenkhundla zikhona eendaweni ezahlukahlukeneko ekorweni yezokulima. Zoke iindima ezikhona ekorweni yezokulima ziveza namkha zethula ukwehlukahlukana kwamathuba womsebenzi ekhona ekorweni le, ekungiyo ikoro yezokulima eSewula Afrika. Ituthuko yekoro le ikhuthazwa ngezinye zezinto ezifaka hlangana i-GDP contribution ekungizo ezithuthukisa amathuba womsebenzi.

Emongweni wokutjhugululwa kwesimo sezulu nekutlhogeni amanzi. Ngingatjho ngithi iye kukatelelekile bona umlimi azibhorele wakhe amanzi wokuthelelela newokuseza ifuyo, ngombana lokho kungamsiza ngokutholakala kwamanzi nanyana kunini. Okhunye ukuzibhorela kwakhe amanzi kuyomsiza khulu ngombana angeze akhuphe imali yokuthenga amanzi uzokonga imali.

Indima edlalwa ziimvande ezisemakhaya, zonga umthelela we-carbon eyaziwa nge-carbon footprint ukuthuthukisa imikhuba ekhambisana nemvelo, begodu zitjhugulula iindawo ezilahliweko namkha ezingatjhejwako zizenze zibe yindawo ehle neberegako. Kanti-ke ukuzitjalela kwakho ukudla kuqinisekisa bona ngeze watlhoga lokho ozabe ukutjalile, konga nokuthembela ekudleni namkha eenthelweni nemirorhweni ekhiqizwe emafemini.

Ekadeni abantu bebasebenzisa iindlela ezahlukahlukeneko zakade zokonga amanzi njengalezi, ukukhelelela amanzi emlanjeni namkha bebabekelela amanzi wezulu lokha nalinako benzela ukuthelelela iintjalo nefuyo, bebasebenzisa imizila yamanzi, amadamu nokhunye.

Amaplasi aphethwe bomma angalima indima ebonakalako emnothweni weSewula Afrika ngombana

Naka amahlelo angasiza ekulwisaneni nokutlhayela kwamanzi. Kungakhutjhukiswa iindlela yokuphakelwa kwamanzi namkha kutholakale iindlela ezitjha zokuphakela kwamanzi, kungasebenziswa amanzi wezulu abekwe azakUberegiswa mhla amanzi angekho amanzi lawo angabekelwa ukuthelelela ifuyo neenthelo. Kungasebenziswa iinsetjenziswa zamanzi ezingasebenzisi amanzi amanengi, kungalungiswa amaphayiphu avuzako ukonga amanzi namkha ukuze kuzokongeka amanzi. Kungathelelelwa ngamanzi aberegileko angakadungeki. Kungakhiwa indawo yokubeka amanzi azakUberegiswa lokha nakatlhogekako namkha lokha nakatlhayeleko.

Kungasetjenziswa isiqandisi ngokubeka ukudla endaweni enomoya ophasi, ukuze ukudla kungamotjheki kuhlale kunomsoco namkha kulungele ukudliwa nangelinye ilanga. Indlela le ilungele ukudla okufana neenthelo, imifino, inyama kunye nezinto ezenziwe ngebisi. Enye indlela kungaba ngeyokomisa, ungomisa ukudla ngokususa ukuthamba nofana okusamanzana ekudleni wenzela bona kungahlali igciwana ekudleni lokho, ukudla okonyisiweko kungabekwa isikhathi

Amadamu athikameza ukugeleza kwamanzi imvelo yoke iyamotjheka bekuthikamezeka nokukhiqiza kokulima. Amadamu angehlisa ukutholakala kwamanzi agelezako enze kutlhayele amanzi khulu ekulimeni nasemphakathini. Angaphinde amotjhele neenlwane ezihlala ngemanzini angazithathela indawo yokuhlala. Amadamu angatjhugulula amanzi angasakulungela ukuthi angaselwa namkha kunganiselwa ngawo ngoba zabe angakahlwengeki.

Ngokuya kwemithetho yabasebenzi eSewula Afrika, umuntu osebenza emaplasini anganikezwa ubuncani kube li-iri linye lokudla nange aberega ama-iri amahlanu ukuya phezulu elangeni.

Isithelo engisithandako li-apula.

Ukuthelelela amanzi ngamathosi, amanzi atjhinga namkha ancopha emirabhini okwehlisa ukujuluka. Ukuthelelela amanzi ngokufafaza kulungele bekusebenzela amasimu amakhulu lokha nawunendlela elungisekako yokufafaza. Ukunisela kancani. Ukunisela ngamanzi asebenzileko ngemva kokuwahlwengisa. Ukusebenzisa imitjhini yetheknoloji imitjhini efana nama-sensor kunye nama-drone.

Kuthonywa ngokulungiselela namkha ngokulungisa ihlabathi enenthako nofana izakho

Iintjalo ezifana nekofi, itiye ngizo ezingabanga amagulo

Iphopho isiza umuntu onekinga yendeni, ongakghoni ukuzithuma nofana ogijinyiswa mathumbu. Iphopho ikhandela namkha ivimba umgomani namakhaza bonyana angene emzimbeni ngombana inevithamini ebizwa nge-Vitamin C, erhelebha namkha esiza amasotja womzimba alwe amagulo.

Umnikazi weplasi nguye ekufuze akhele abasebenzi bemaplasini iindawo ezincono zokuhlala kutloliwe emithethweni

Iye, zokulima ziyawukhulisa umnotho

Ukutlhogeka kwamanzi ephasini kubangwa zizinto nazi, bujamo bezulu namkha sisimo sobujamo bezulu, ukusetjenziswa ngokudlulileko ngokudluleleko

Obuncani bangaberega ama-iri amahlanu ukufikela kuma-iri alitjhumi ngelanga.

Okuyitheknoloji okungenziwa ukuthuthukisa ilwazi lezokulima. Kungasetjenziswa iinkundla zokuthintana lapho kuzo kwabelwana khona ilwazi, indlela ezitjha zokulima kunye nemininingwana ye-market. Nokusetjenziswa kwabofunjathwako ukwazi nofana ukuhlola ubujamo bezulu. Kungabuya kusetjenziswe imitjhini yetheknoloji efana nama-drones kunye nama-sensor ukulandelela idatha ehlathulula ubujamo bezulu, ukuvuna nokhunye.

Iye umtjhiso orhageleko lo, ungenza bona kutlhayele ukudla eSewula

Awa akukafaneli bona baye emsebenzini nakuna izulu.

Iye abantu abatjha nange bangathola isekelo leemali neensetjenziswa ezibuya kurhulumende bangazithathela

Iye ngibona kunamatjhuguluko ebujameni abasebenzi bemaplasini abasebenza ngaphasi kwawo.

Iye kulungile bona abantu abadala badle iinthelo qobe lilanga, ngombana iinthelo zidlala indima ekulu emzimbeni, iinthelo zizizakhi zomzimba.

Umengo, ipeyinabhula, iphopho, ama-guava ne-litchi.

Umhlobo wehlabathi owenza bona imirorho imile kuhle khulu yihlabathi enothileko, ekwazi ukunikela nofana ezokwazi ukunikela ukukhula kwemirabhu umsoco kunye nokutholakala

Ibhanana mhlobo wesithelo esivela ethuthumbeni linye kodwana linamaqanda amanengi, sithelo esivela eendaweni ezitjhisako begodu ibhanana sithelo esiwela ngaphasi kweenthelo ezibizwa ngama-berry.

Ikhokhonathi iqinisa amasotja womzimba ngombana ine-Vitamin C, ekungiyo esiza ekulwisaneni namagulo.

Amalanga wabasebenzi bemaplasini wokuphumula kufuze alawulwe mNyango wabaSebenzi.

Urhulumende angadlala indima eqakathekileko ekusekeleni abalimi abasakhulako nganazi iindlela. Urhulumende angabasiza ngokubabonelela ngeemali kunye neensetjenziswa. Urhulumende angabasiza ngokubafundisa imisebenzi ngokwenza ama-workshop ukuze bazokwazi ukuba nelwazi eliseqophelweni eliphezulu. Urhulumende angasiza ngokubalungisela iindlela bekabafundise neendlela ezitjha zokuthelelela, bekabenzele neendawo zokubeka iinsetjenziswa zabo, ukwenzela bona abalimi bakwazi ukuhlanganyela nama-market.

Ibhanana linombala osarulani nofana otjheli.

Abomma abanikelwa ngokwaneleko amathuba kezokulima bayadinywa. Amathuba ngobunengi anikelwa ebantwini bembaji nofana anikelwa abobaba.

Ngokuthi kubizwe umhlangano eholweni yomphakathi lapho bazokufundiswa khona ngezokulima, bafundiswe ngabanye abantu bengumo abasekorweni yezokulima.

Umhlobo wehlabathi okghona ukuveza iinthelo kuhle mhlobo wehlabathi okwazi ukusefa, ukwazi ukukhupha umoya we-oxygen begodu umhlabathi lowo kufanele ube nama-nutrients, kube mhlabathi ongafuni i-acid namkha amakhemikhali

Yi-orentji, yi-phopho kunye nama-berries ahlaza sasibhakabhaka namkha ama-blueberries.

Umuntu osebenza eplasini kufuze angadoselwa umrholo lokha nakangakaphumeleli ukuza emsebenzini ngenca yeenzathu ezithileko nanyana kodwana-ke kuya nangomthetho womnikazi weplasi.

Iye zikhona iindawo zamaphilo eendaweni zemaplasini yize zingasi zinengi kodwana zona zikhona. Kuneplasi elibizwa ngeLitsitele Valley Citrus Farm eseTzaneen, eLimpopo, ukuya khona kungaba makhilomitha alitjhumi.

Kungaba nomthelela omumbi khulu ngombana zinengi izinto ezingatjhuguluka, abasebenzi bemaplasini nabaphila ngaphasi kobujamo obumbi ngombana ngeke kusakhiqizwa njengekuthomeni lokho kuyokuwisa

Ngokwekolelo.

Iye ngicabanga bona kulungile bona abentwana badle iinthelo qobe yilanga ngombana kuyasiza ngoba iinthelo zinikela imizimbabo amavithamini, nezakhamzimba ezithileko. Kanti iinthelo ziyasiza ekukhuleni kuhle komzimba begodu zakha nofana zinikela amasotja womzimba amandla.

Umengo, ipeyinabhula, iphopho.

Iye, nange bangahlonyiswa ngamakghonofundwa aneleko kezokulima bangazibandakanya ekorweni le ngombana zabe sebazi qitjhe koke ngekoro le bebabe netjisakalo bebakuthabele ukulima.

Iye anele amahlelo karhulumende afundisa abalimi ngamatjhuguluko wobujamo bezulu ephasini, kodwana afuna anande avuselelwa kube nezinye iindlela ezitjha.

Awa umtjhiso lo mumbi khulu usibulalela iintjalo, sithole sesifuna izinto esingaziberegisa ukuvikela wona umtjhiso loyo ukuze zingabulaleki iintjalwezi.

Iye ngibona ukwakhiwa kwamanye amadamu amakhulu kungasisiza ukwandisa amanzi wokuthelelela nefuyo

Indlela etjha yokuthelelela amasimu amakhulu yonga amanzi khulu kunendlela yaphambilini.

Isipinatjhi yihlobo yomrorho wakade inamavithamini kunye nama-mineral.

Iye, kutjho bona zingathelelana ngokugula nazisela amanzi ndawonye.

Abantwana babasebenzi bemaplasini abayi eenkulisa.

Bangazithenga khulu KwaNdebele, eMpumalanga.

Iye, uSifiso ukhuluma iqiniso. Kufuze utjhugutjhugulule iinalidi ojova ngazo ifuyo ngombana angeze wajova ifuyo ngenalidi yinye.

Ukugula okuvamileko efuyweni kugula okubizwa nge-bovine tuberculosis ngelimi

Ngewami umbono, basaba ukumsenga udumbana ngombana udumbana akahlaliseki begodu uyararhana, akafuni ukubanjwa, unekani.

UMsiza kufanele ayihlabe ipongwakhe.

Umratha ophekwe phasi nomratha ophekwe esitofini awufani ngombana umlilo waphasi, awufani nomlilo westofini.

Lokha nawusenga ikomo ngezandla nalokha nawusenga ikomo ngomtjhini kuyafana.

Ukuhlaba ikomo ngekambiso yesintu kufanele kungajanyiswa.

Isikhathi esilungileko sokuhlaba ikomo kusesekseni ngombana lapho ikomo isuke ingakadli begodu kuba lula nokobana ihlatjwe ngesikhathi leso.

Iimpere ungaziberegisa ekuqatjhiseleni abantu abafuna iinthuthi nofana isithuthi esingabasusa endaweni le, sibase kwenye indawo.

Umuhlwa ungawususa ngokuberegisa i-oli enzinyana ebayiberegisela ukutjhatjha amapala lokha nakufuzwa indlu nofana ungaberegisa iinhlahla lezi zangendlini zokususa iinunwana nokhunye.

Awa, angiboni iyanele imali emntwini owelusa iinkomo.

Ungabathengela iinkukhu.

Iye, isiphila esithunyelwa kwamanye amazwe singaletha amatjhuguluko emnothweni wekhethwapha.

Iye, kungamsiza ukufaka ifuyo yakhe ngaphasi kwetjhorensi yezepilo.

Ehlaza ngiyo ethengiwa khulu.

Umbono wami uthi, iinkukhu ezifuywe eendaweni zemakhaya ngizo ezinepilo kanti lezi ezithengiswa esitolo zinamakhemikhali, ngizo ezingazisigulisa.

Indlela engcono kilezi ezimbili ngile yokobana bazondlele lapho zihlala khona.

Inyama yembuzi ayikandi eenlarheni ngombana iyadura. Ukudura kwakhona kufaka hlangana ukondla nofana ukudla okufunekako nofana ukudla okudliwa ngizo imbuzi nokhunye.

Isikhumba sekomo esilarheni bayasithengisa, basithengisela amakhamphani nofana iindawo lapha baberegisa khona iinkhumba ukwenza izinto ezahlukahlukeneko.

Iinkomo zesilarheni zihlinzwa ngomtjhini.

Kulokha imbuzi nayizele iimbuzana ezimbili.

UMbonani kufanele ayoyilahla endaweni lapho kungekho khona ezinye iinlwana ezidla inyama begodu endaweni leyo lapha azayilahla khona kufuze kube yindawo ekude nabantu.

Umehluko ongaba khona esilarheni nofana lokha nakuhlinzwa imvu esilarheni, kungasetjenziswa imitjhini emincani kunale esetjenziswako lokha nakuhlinzwa ikomo.

UThando kufuze afuye iinkomo zebisi.

Ukwetjisa kuhlafunya.

Ngithanda ibisi elihlaza.

Inyama yekomo abasanda ukuyijova ayidliwa ngombana isuke isese namakhemikhali angakasilungeli thina.

Ukutshwaya iimbuzi ngamaledere kuqakatheke ngokuthi ngeze zakulahlekela lula kanti-ke nalokha nabazebileko uzokukghona ukutjho bona ngezakho bewuzibona ngani. Koke lokhu kutjho bona uzokwazi nofana uzokukghona ukukhomba iimbuzi zakho enengini.

Amathambo ungawathengisela iinkhamphani lapha benza khona ukudla kweenlwana begodu ungabuye uthengisele iinkhamphani ezenza ama-fertilizer.

Okungcono phakathi kwalokhu kokubili kukuthi nofana kukobana umfuyi azihlomise ngelwazi lokwelapha ifuyo kunokuthi aqatjhe abodorhodere befuyo.

Ungabawa abanelwazi elizeleko lokuhlinza iinkomo bona bakubandule namkha lokha nawuhlinzako, hlinza lapha kunabantu abanelwazi khona, bazakwazi ukukunikela umhlahlandlela okungiwo.

Kubangelwa kukobana amabele nekoroyi zinengi nofana banengi abantu abatjala amabele nekoroyi yeke abantu sebanazo iindawo zokuthenga amabele nekoroyi nofana lokha nakuvunwako sebayazi bona amabele nekoroyi bazozithola kiyiphi indawo.

Ukugula okwande khulu eenkomeni kugula komkhonyana. Kuvikelwa ngokobana iinkomo zithole umjovo othileko.

Iinarha engameluleka bona arhwebelane nazo ngilezi, i-China, i-Mexico, i-Japan, i-South Korea, i-Egypt kunye ne-Saudi Arabia.

Iye, sisese nalo ilungelo lobunikazi bePitori ngombana indawo le inomlando wesitjhabeso begodu nokuqakatheka kwamasiko wayo.

Iye, nange ungazihlaba uzithengise, inyama yakhona ingaba yingozi ebantwini abayidlako ngombana idla yoke into ehlangabezana nayo endleleni nofana ezaleni.

Urhulumende angangenelela, kusetjenziswe umthetho wokuphatha ukubuyisela abantu iinarha ebamukwa zona kade. Ngokusebenzisa umthetho lo izinto zizokuba lula.

Umehluko ulapha, izitho zekomo azihlahlelwa kokufana esintwini nesilarheni ngombana esintwini isitho nesitho sinala sisetjenziswa khona nofana isitho nesitho sinabanikazi. Esilarheni ayikho ikambiso enjalo, soke isitho yinyama, kuyafana.

Iinkomo zingavikelwa ngokuthi ziphiwe ukudla lapho zihlala khona, zingavulelwa.

Ungafundiswa bodorhodere befuyo ukujova ifuyo.

Ungasiqotha ngokusebenzisa amakhemikhali wokubulala nofana wokulawula ukuzala kwazo iinkhonyani begodu ungasebenzisa ama-net nokhunye ukuvikela isiphila.

Iye, iinkukhu ezikhuliswa ngetheknoloji zingaba yingozi kilabo abazidlako.

Awa, angicabangi bona isangoma singayelapha imbuzi.

Kufuze uthole omunye udorhodere wefuyo ozokwazi ukukujovela iinkomo zakho zenyama.

Ungazithengisela iinlarha lapho bathengisa khona iinhloko zezimvu nofana ungazithengisela iindawo zokudla lapho bapheka khona ukudla kwesintu okufaka hlangana ihloko yemvu.

Imbewu yakhona ungayifunyana eentolo lapha bathengisa khona iimbewu zokutjala ezahlukahlukeneko nofana ungayithenga eentolo lapha bathengisa khona amanamune nokhunye okuphathelene namanamune.

Khengezwa ngokugula kwamagugumbana okubamba iiinkomo.

Ngombana imbuzi emhlophe ngiyo yamadlozi nofana yabezimu. Imbuzi emhlophe yimbuzi yenhlanhla.

Awa, awubikhona umehluko.

Ama-apula abovu alinywa e-Cape Town begodu ngibona ngasuthi ayathengeka khona, kunye ne-Gauteng e-Johannesburg.

Izinja ezelusa izimvu zokuvikela izimvu bonyana singadliwa ngezinye iinlwane ezikhona nofana ezitholakala eplasini ezidla inyama.

Iye, kuyenzeka bona iimbhlege.

Umani angayithengisa eendaweni lapho benza khona amasiko nofana eendaweni lapho benza khulu iminyanya khona, lapho izakuthengwa msinya inyama.

Umuntu nomuntu angaqeqetjhwa bekafundiswe ngezokulima, afundiswe babantu abasemkhakheni lo nebanelwazi elizeleko ngezokulima.

Abafuyi bezimvu bathanda ukufuya izimvu ezimhlobo ofanako. Uzithole zifana zoke nangombala ngombana zizokhupha iwula nofana inyama efanako. Lokhu kubanomthelela omuhle wokuthengisa nokuthengwa begodu kubalula bona zona izimvu lezi zikwazi ukubeletha izimvu ezimhlobo lo ofuna bafuyi. Esikhathini esinengi emamakethe nofana abathengi banokufuna izimvu ezimhlobo othile ezinombala othile. Yeke abafuyi bangafuya izimvu ezimhlobo ofanako bezifane zoke nangombala ngombana bafuna i-market nabathengi bathole abakufunako.

Iye, abahlali bemaplasini banelwazi elaneleko ngobunikazi benarha.

Abahlali bendawo yekhaya ipilo bayiraga ngalindlela ngeenkathi zesomiso basebenzisa amanzi angejojweni. Abanye babekelela imigqomu lokha nakuna izulu bazokwazi ukufunyana amanzi. Abaneentjalo bathelelela ngokuqophelela basebenzisa iinsetjenziswa ezonga amanzi.

Abalimi bangazisiza ngokwenza lokhu emtjhisweni olethwa matjhuguluko wobujamo bezulu. Bangakha nofana benze umakhiwo ozokuba nomthunzi ukuvikela iintjalo kunye nefuyo yabo emtjhisweni. Lokhu kuzokwehlisa izinga lomtjhiso obamba iintjalo nefuyo. Okhunye bangenza isiqiniseko sokobana iintjalo nefuyo zibanamanzi amanengi apholileko nahlwengekileko. Bangatjhugulula isikhathi sokupha ifuyo ukudla bangazipha ukudla lokha nakutjhisi khulu. Okhunye bangahlelelela phambili bahlelelele ukutjala nokuvuna. Basebenzisa ilwazi lobujamo bezulu ukuze bazokwazi ukunciphisa ukusebenza emtjhisweni nofana ukusebenzela emtjhisweni.

Awa, abalimi beSewula Afrika beminyaka ehlukahlukeneko, ubulili obuhlukahlukeneko nombala ohlukahlukeneko abazuzi ngokulingana emnothweni welizweli.

ngombana iinarha ezinengi kunye nabafuyi nofana abalimi basebenzisa ikambiso yomthetho lokha nabarhwebelanako.

Inyama yekomo esanda ukuhlatjwa iphophiswa iingazi ntanzi ngombana ukuphophiswa iingazi kusiza ukususa iingazi emathitjhwini. Lokhu kukhuphula izinga lenyama nofana ukunambitheka kwenyama. Okhunye ukususa iingazi emathitjhwini kusiza ngokunciphisa ukukhula kwamagciwane enyameni. Ukuphophiswa iingazi ntanzi kwenza bona kubelula ukuyisikelela inyama le.

Awa, ayikho into engiyisolako ngotjwala besintu.

Lokhu kubangelwa kukobana abantu elokitjhini nofana abantu eendaweni zemakhaya bebajwayele inyama yekukhu. Yeke iinyoni njengenciliba namagalugune azidliwa khulu eendaweni zemakhaya nemalokitjhini.

Koke lokhu kubangelwa zizinto ezifaka hlangana ukudla kweenkukhu imitjhini esetjenziswako kunye nabasebenzi emabubulweni lawo. Koke lokhu kuyabiza kufuna imali enengi. Kanti-ke akusilula ukukhulisa iinkukhu yingakho iinkukhu zibiza kangaka yize amabubulo amanengi.

Iye, abantu abatjha bangazikhuthalela zokulima nange urhulumende angabasekela ngeemali neensetjenziswa.

Abantu bemakhaya bathanda ukufuya ngombana ngiyo indlela enomtlomelo neneragelo phambili nezokusebenza isikhathi eside. Ezokuhlangabeza iindingo zabo bebaphile ipilo yokuzijamela.

Ngicabanga bonyana isizathu ezingenza bona iinhlahla zefuyo zingatholakali eendaweni zemakhaya kukobanyana iinhlahla zefuyo ziyabiza zibiza inani eliphezulu. Kanti-ke abasibanengi abafuyi nofana abatjali abangakghona ukuthenga iinhlahlezo. Enye into bajayeleke ukusebenzisa iinhlahla zesintu khulu.

Awa, abanalo ilungelo lokunande babuyela bayokuphahla emathuneni wabokhokho ngombana kufuze umniniplasi abanikele imvumo ntanzi nange afuna phela iplasi lelo akusesengelabo.

Awa, abantwana babasebenzi bemaplasini abayi eenkulisa ngombana azikho iinkulisa eendaweni zemaplasini.

Nazi izinto ongazenza ngemvu, ungathengisela iinlarha inyama. Ungathengisela amabubulo wezambatho iwula eyenziwe ngoboyabo bemvu. Ungathengisela abanye abalimi izimvu ezibelethisanako ukuzuza imali. Ungafunyana ibisi ulithengisele lapho kwenziwa khona izinto ezenziwa ngebisi njengamatjhizi nokhunye.

Amabele asebenza ukwenza izinto ezinengi emikhakheni ehlukahlukeneko. Amabele lithoro elinomsoqo elinikeza imisoqo eqakathekileko efakahlangana i-fiber ama-protein kunye nama-antioxidants. Amabele abuye abekukudla kwefuyo okunikela umdlandla nemisoqo ukuze ifuyo izokukhula kuhle. Amabele angatjhugululwa enziwe i-ethanol enganciphisa ukusetjenziswa kwe-fossil fuel. Amabele anemirabho engeneleleko esiza ukubamba nofana asiza ukubamba ihlabathi endaweni yinye ukunciphisa ukuguguleka kwehlabathi beyenze nehlabathi bona inothe. Amabele ayakghona ukumila bekakhule nageenkathi zesomiso.

Ukubhadelwa kwabasebenzi bemaplasini kuyahluka kuya ngomphathi nofana ngomniniplasi kodwana ngibona ukubhadelwa ngenyanga kungcono.

Abanikelwa ngokwaneleko amathuba kezokulima bayadinywa.

Ukutjalwa ngobunengi besiphila kuvula amathuba amanengi womsebenzi khulukhulu ebantwini abahlala emaplasini neendaweni zemakhaya. Isiphila siqinisekisa ukungatlhogeki kokudla ebantwini abanengi khulu eSewula Afrika khulukhulu ebantwini ebahlala eendaweni zemakhaya nemaplasini. Yeke isiphila sisekela ukuphila kuhle kunye nokukhiqizwa kwaso. ISewula Afrika ithengisela iinarha zangaphandle, ngemva kokuthengisela iinarha zangaphandle ithola imali yangaphandle beyiqinise nobudlelwano bezokurhwebelana.

Afumaneka lula khulu ama-ovakhado ngekhethu ngombana qitjhe yoke imizi ineenhlahla zama-ovakhado.

Amadamu adlala indima eqakatheke khulu eenlwaneni khulukhulu eendaweni ezibanekinga yamanzi. Amadamu abeka amanzi wezulu nofana abeka amanzi ngeenkhathi zezulu, manzi layo asetjenziswa khulu nakunesomiso. Amadamu aqinisekisa ukutholakala kwamanzi begodu anciphisa nokoma nokuhlongakala kweenlwana.

Awa, akafundelwa eyunivesithi kodwana kuneendawo ezikhethekileko lapho bafundisa khona amakghono wokuhlinza esilarheni. Kunama-program akhona wokuqeqesha labo abafuna amakghono wokuhlinza esilarheni begodu asemthethweni.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

Unobangela wokuthi izimvu zetjiwe kangaka kukobana ukwetjiwa kwezimvu kunikela abotsotsi nofana iinlelesi ithuba lokwenza imali enengi. Ngokuzithengisela iinlarha neendawo ezinye ngokungasisemthethweni begodu okhunye izimvu lezi zetjiwa ngombana zenza bezikhuphe izinto ezinengi njengewula, ibisi kunye nenyama.